Nakong ya kgale ho no na le metjhini e bitswang ka ya di-game e bitswang ka hore ke di-arcade games. Motjhini wa teng o no ka TV hara lebokoso o no fihla o kenya tjhelete ka hare ebe wa bapala bo metsotso e ka bang mmedi. Ho na le o mong hape o win-a tjhelete ka ona o fihla o kenya tjhelete o press-a nomoro kapa ntlha ha o pholositse motjhini wa ema wa ema nomoro kapa ntlha ya o na le moputso o hapang moo.

Hangata ke motho ya o shebellang YouTube kapa tsona ntho tse tse bapatswang ko inthaneteng e sitwa ho araba ka ntlha tse felletseng.

Ha ke motho ya ratang bolo hangata ke kopana le ditshwantsho tse jwalo. Marangrang ke atisa ho feta ke se ke ka di shebellang.

Moaho wa rona mo o tshwarelwang dipapadi teng sekolong ha se pleke kapa sebaka se nepahetseng hobane di-ground tsa teng ha di na jwang ebile le dipalo tsa teng di ya fokola ha hona di-net e le hore hantle hantle ha re na moaho o nepahetseng wa hore re ka amohela baeti hore ba tle ba tlo bapala le rona.

Bohlokwa bo boholo hape ke hore batjha kapa bana ba ikwetlise ba bontse ho phela hantle mmeleng. Hape e thibela hore ba ipone e le batho ba sebedisang dithethefatsi kapa yona tahi ka tsela e sa nepahalang. Ebile hape ke tsela e nngwe e ba thusang hore ba kgone ho phomola dikelellong ba se ke ba dula ba nahana haholo.

Ba ka e fumana ka ho check-elwa dikantorong tsa dipapadi mme ba ikopanye le director kapa bona ba HR ba fihle ba ba hlalosetse ka botlalo hore ke bo mang sehlopha sa ho kae ebile hape ba ikemiseditse eng ke yona tsela eo ba ka kgona ho fumana tjhelete ho ba tshehetsa.

Dipapadi di bapala karolo e kgolo e ntle ya ho thibela boshodu. Hangata batjha ba dihlopheng tsa dipapadi ba kgona ho ikopanya mme ba entse ntwa. Nkang competition sehlopha se hlolang sifumana tjhelete e leng hore tjhelete ao ba arolelanang ho lona motho ka mong kapa motjha ka mong a ka kgona hore a sebedise tjhelete eo hore a kgone ho fihlela ditlhoko tsa hae. Ho na le hore a etse leqala hore a etse boshodu a ka iphumanela tjhelete ka tsela eo dipapading.

Motho ya sa nkeng karolo dipapading hangata o iphumana a dutse a le mong ho sena letho leo a le etsang a sa ikwetlisa. Etseng mmele wa hae o tlwaela ketso eo e leng hore e qetella e mo etsa hore e dule e le motho ya iponang a se na thuso kapa hona ho dula ho nahana. So, ka tsela eo e tloha e mo hlokofatsa kelello le mmeleng hape o tla tloha a fokola hobane o tloha a se na tsela eo a ka e kwetlisang kapa hona ho sebedisa kapa ho kwetlisa kelello ya hae hore a se ke a dula a nahana.

Ho nka karolo dipapading o le motjha ho ka unela motho ka mong molemo hobane hangata motho a ka iphumana a na le talente ya bolo e leng hore nako e ntse e ya bokamosong bae phumana le sebapadi se hlwahlwa sa bolo kapa hona a iphumane e le motho ya tholetseng peo ya tsa dipapading a kapa hona eo e sale prayed kapa a sebedise tsela ya papadi ya bolo e le tsela ya hore a kgone ho iphedisa.